Asikho isizathu esisile engasibeka sokuthi abantu abashayela bephuzile kungani beshayela bephuzile, ngoba bayabazi nobungozi. Ukudelela nje nokungalaleli imithetho yemgwaqo. Nokungacabangeli abanye abantu abasuke besemgwaqeni ngaleso sikhathi ukuthi wena wazi kahle umthetho ukuthi awuvumelekile ukungena emotweni ushayele ungaphansi kophuzo oludakayo, kodwa wena uqhubeke ukwenze. Lokho ngingasho nje ukuthi ukungacabangi, ukungayicabangeli impilo yakho nempilo yomunye umuntu osuke esemgwaqeni ngaleso sikhathi ukuzicabangela wedwa. Ngoba lokho ekugcineni ungagcina ulahlekelwa impilo yakho, ungagcina abanye abantu belahlekelwa iy'mpilo zabo ngenxa yakho wena ukuthi ubudedengu awukwazi ukucabangela impilo yakho. Uphinde ucabangele impilo yabanye abantu abasebenzisa umgwaqo, ngoba umgwaqo awusebenzisi wedwa uma uwumuntu oshayelayo, usebenzisa nabanye abashayelayo.

Umehluko ongabakhona ukuthi izinga lokugibela kwezinye zey'thuthi lingehla, uma abafundi bobe sebesebenzisa i-Uber no-Bolt. Ngoba angeke besagcwala kakhulu kwezinye iy'thuthi. Sebezo-sticker ekugibeleni, u-Uber no-Bolt. So, ngalokho ngingasho ngithi umehluko ungakhona ungakhona impela umehluko mase sekusebenziswa lezoy'thuthi abafundi sebesebenzisa zona. Ngoba kungaba yizona abay'thandayo ey'hamba phambili, ezibasa lapha abasuke befuna ukuya khona bonke. Ukuthi zinazaphulelo, into mayinasaphulelo-ke, idonsa abantu abaningi, ngoba benze isaphulelo kobe sekudonseka nabantu abaningi abafundi abaningi bobe sebesebenzisa i-Uber ne-Bolt, ukuze ibathathe ibabeke ey'ndaweni la kumele ibabeke khona.

Sisay'thanda Nkosi yami iy'mpilo zethu mshayeli, sicela Nkosi yami ukuthi wehlise ijubane, iy'mpilo zethu zibalulekile nawe eyakho ibalulekile. Cabangela thina ucabangele nabanye abashayeli abasemgwaqeni njengamanje. Ngoba Nkosi yami lesi sivinini ohamba ngaso asivumelekile emgwaqeni. Siyacela sicela ukufika emakhaya Nkosi yami, siphephile, yonke into ihamba kahle, nathi siphephile nawe, uphephile. Impilo nkosi yami, mshayeli, iza kanye ayizi kabili, siphila kanye mshayeli lesi sivinini osuhamba ngaso asidingi akali emgwaqeni. Sicela Nkosi yami ukuthi wehlise mshayeli siyakucela, lesi sivinini asivumelekile, impilo yinye yinye mshayeli impilo. Mase usuhamba kanjena. Nkosi yami uchaza ukuthi iy'mpilo zethu ay'lahleke manje neyakho ilahleke, kulahleke yonke impilo yawowonke umuntu okhona la emgwaqeni. Njengamanje siyakucela umshayeli ukuthi wehlise isivinini, uhambe ngesivinini esivumelekile emgwaqeni.

Umbono wami uthi, yebo ayawaxosha amakhasimende amanani aphezulu ka-Uber no-Bolt. Ngoba umuntu uyabheka ukuthi njoba nje ezothathwa ile moto uzokhokha, bayabala yonke into yabo iyabala. Ukusuka endaweni ethile uya endaweni ethile kuyabala, ukusuka la uye endaweni ethile, kuyabala. Ngakho-ke hhayi, umbono wami impela uthi ayabaxosha amakhasimende. Ngoba ngisho imithwalo nayo iyabalwa nayo imithwalo osuke unayo uma kuwukuthi uzogibela kodwa khona imithwalo oyiphethe izo-charge-wa nayo leyo mthwalo ozobe uyiphethe emalini le ozobe ugibele ngayo, be-charge-e nale into leyo suke uy'phethe ngaleso sikhathi. So nje hhayi umbono wami uthi amanani aphezulu impela ayawaxosha amakhasimende. Ayawaxosha kakhulu.

Ehhe baba, ngiyaxolisa lana, kushuthi kube nenkinga ngalahlekelwa ithikithi lami lesitimela. Ngisabathe ngiyalibeka nje Nkosi yami la esikhwameni sami angisaliboni. Ngiyaxolisa Nkosi yami, hhayi ukuthi ngiqondile ukuyenza lento, ngibe nje nebhadi nami angazi ukuthi kwenzeke kanjani ithikithi lami belikhona ngilibona, angisayitholi. Angiyena umuntu oyisigebengu baba, ngiyaxolisa Nkosi yami, ngingakwazi ukuthi ngikhokhe mhlampe futhi elinye. Ngiyaxolisa isimo sami Nkosi yami, esingenze nje ngadukelwa ileli thikithi. Angazi nami bekwenzakalani ekhanda lami, ikhanda lami beliphithene, nginey'nkinga ey'ningi kakhulu, ngixakekile. Nala engiya khona nje ngihamba ngokuxakeka baba ngiyaxolisa kodwa makukhona enye indlela yokuthi mhlawumbe ngikwazi ukuthi siyilungise lento lena yokuthi ngibheke emalini enginayo njengamanje sikwazi ukuthi ngikunike sithenge elinye. Mhlawumbe makwenzeka baba, ngiyaxolisa kakhulu baba.

Ngingakhetha ukuhamba ngebhasi ebusuku. Isizathu ukuthi ibhasi ihamba kahle yona emgwaqeni isikhathi esiningi, azikho ney'ngozi ey'ningi kangako engike ngizizwe zibikwa ngamabhasi. Iy'moto ey'ncane nje, namatekisi, namathilakhi okuhlezi kubandakanyeka ey'ngozini. Ibhasi angisho ukuthi ayibi nayo ingozi, kodwa kuhambeka kahle kakhulu kwi-long distance mawuzohamba ngebhasi uhambo olude. Ngincamela ukuhamba ngalo ibhasi ebusuku, ngazi nje ukuthi ngizohamba ngebhasi. Ivulelekile ne-space sikhona, okungenzeka ukuthi angizobe ngingagone mthwalo. Etekisini kanti kungenzeka ugcine usugone noma isikhwanyana sakho, i-space asikho, nibaningi nala etheksini, niminyene, nizohamba ibangelide. cha. Ibhasi iyonayona mina engiyibona ingcono mawuzohamba ibanga elide futhi nakhona ebusuku.